Ke lebogela potso ya gago, nngwe ya dikgwetlho tse di golo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsona mo gompienong, ke komelelo. Naga ya rona e na le dingwaga di le dintsi e sokola ka metsi, mme seno, se dira gore balemirui ba nne le thata ya go godisa dijalo tsa bone, le gore ba di nosetse e nne tse di mofuthu ebile tse di itumelesegang, ke a leboga.

Balemirui ba dipodi, ba lebaganwe ke dikgwetlho tse dintsi mo go tlhokomeleng le go tokafatsa mekgwa ya bona ya temo ya dipodi. Nngwe ya dikgwetlho tsone, ke bolwetse jwa dipodi, ga mmogo le tlhokego ya dijo tse di nang le dikotla, mme gape kgwetlho e nngwe ke go tlhoka metsi a phepa. Ditsela tse dingwe tse dišwa tse di ka tokafatsang mekgwa ya go rua dipodi le boleng jwa dikhumo, e ka nna go dirisa thekenoloji, e leng yone e tlileng go ba thusa go tlhokomela kgolo le tlhagiso ya dipodi, ga mmogo le go tlhoma marulelo.

Ee, nka itumela go tlhalosa. Go jala dipanana, go tlhoka tikologo e siameng, ka di tlhoka mogote o rileng, ga mmogo le metsi a mantsi. Dipanana di jalwa ka dikutu, ebile e seng ka dipeo, ebile gape, di gola thata mo mafelong a nang le dipula kgafetsa-kgafetsa.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse balemirui ba di dirang mo boitekanelong le pabalesego ya go tlhokomela temothuo, ke go dirisa di-pesticides kana tsona di-fertilizer, tse re di bitsang di nonotsha tsa mmu, ka tsela e e sa siamang. Mme go rarabolola bothata bona, e ka nna go bala le go latela ditaelo tse di mo sephuthelwaneng. Mme phoso e nngwe e ba e dirang, ke go sa tlhatswe dilwana morago ga go dirisiwa, mme go rarabolola phoso ena, ba ka tlhatswana le dilwana tseo ka metsi a phepa, ga mmogo le go dirisa sanitizer.

Ke lebogela potso ya gago, ka gore ke potso e botlhokwa thata, e amang batho ba le bantsi mo lephateng leno la temothuo. Mme fela, melawana e na ya tiro, le maemo a a tlwaelegileng a tiro a ama ditshwanelo tsa badiri mo temothuong, ka go ba sireletsa kgatlhanong le kgotlhelelo e sa siamang. Mme gape, e ba thusa ka go ba akaretsa mo di polokelong tsa pabalesego, ga mmogo le go ba thusa gore tefo e ba e kry-ang, e lekana le nako e ba e berekileng.

Kgatlhego ya gago ya go simolola polase ya avocado, ke e ntle thata tsala. Avocado ke leungo le le nang le mafura a molemo, a diphatsa tse di nolofatsang botsogo. Avocado ke leungo le lengwe, le e leng gore le jalwa ka peo kgotsa ka semela. Leungo leno, le jalwa mo mmung o sa tshwareng metsi a le mantsi. Mme setlha se se siameng gore avocado e jalwe, ke Phatwe kana Mopitlwe, fa pula e simolola. Go tlhokomela leungo leno, o tshwanetse go tsenya manyolo, e re e bitsang e leng fertilizer gangwe, ngwaga le ngwaga. Mme gape, o tshwanetse go ntsha makala a sa siameng kgafetsa-kgafetsa. Avocado ke leungo le le sa kotulweng mo setlhareng, le bewa mo ntlung go ka gola.

Fa nka bo ke na le sebaka sa go botsa setsibi sa temothuo, ka taolo ya disenyi le malwetse, ke ne nka mmotsa dipotso di le malwa. Ya ntlha, e leng, ke di senye dife tse di tlwaelegileng mo dipolaseng tse tsa rona, mme di ka lemogiwa jang ka bonako? Nka mmotsa gape gore, ke malwetse a fe a tlwaelegileng mo dijalong tse tsa rona, ebile a ka alafiwa jang? Nka mmotsa gape gore, ke diphatsa dife tsa semela, e leng tsone di-fertilizers, tse di ka thusang go nonontsha semela, go emela malwetse ga mmogo le disenyi? Nka mmotsa gape gore, go fapa-fapana ga ditlhare, e leng yone crop rotation, e ka thusa yang go thibela malwetse le disenyi.

Temothuo e ka tokafatsa tsela e dijo di bolokiwang ka yona, ka go tlhokomela gore seboko se se tlhage ga mmogo le go omisa le go tsenya dijo mo matlwaneng. Mme gape, e ka dira seno ka go paka dijo ka mo gare ga di babalesegi gore di seke di a senyega. Mme gape, temothuo e ka tokafatsa go dirwa ga masela a letlalo, ka go godisa diphologolo ka tsamaiso e siameng ya dijo le tlhokomelo.

Go na le dikgwetlho di le mmalwa tse di itlhagisitseng mo temothuong, ga mmogo le mo tlhagisong le thekiso ya go tsweletsa leruo. Mme tseno, ke malwetse a le mantsi a bonang mo diphologolong, ga mmogo le ditsela tse di sa siamang le dipula tsa matlakadibe, ga mmogo le go tlhoka thulaganyo ya marekisetso, gape le balemi ba le bannye, ba ba palelwang ke go tsena mo mmarakeng. Mme ditšhono tse di itlhagisitseng, ke go somarela mefuta e siameng ya diphologolo, e leng tsona di-Brahman-e e leng dikgomo tsa sejwalejwale, e leng gape go rolosetsa temo e kopaneng, e leng yona intergrated farming. Ga mmogo le go tsenela makgetho le go rekisa dinama tse di utlwileng.

Temothuo ya diphologolo, e ama tikologo ka gonne diphologolo di ntsha mewa e sa siamang, e leng yone carbon dioxide le methane. Mme gape, go nna ga diphologolo mo tikologong, go ama tikologo ka gonne, diphologolo di dira seretse, tse leng tsone di irang gore dikoloi di seke di a feta. Mme gape, go tlhabiwa ga diphologolo, go tlisa dijo mo matshelong a batho, ebile go tlhokomela ikonomi ya rona, ka gonne balemirui ba kgona go rekisa gore ba femele malapa a bone, ga mmogo le go ikatisa.

Katiso e nepagetseng ya melawana ya pabalesego ya badiri ba dipolase, e ka thusa mo go direng gore dikotsi di sa nna teng di le dintsi mo polaseng, ga mmogo le go netefatsa gore balemirui ba dirisa dilwana tse di babalesegileng, le gore ba dirisa metšhini ka nepagalo ga mmogo le go dirisa didiriswa tse e leng gore, di tlile go sa ba tlisetse kotsi.

Fa ke ne ke le Modimo, ke ipaakanyetsa go rekisa dijalo tsa me kwa mmarakeng, ke ne ke tshwanetse go ela tlhoko go rulaganya ga thulaganyo ya go roba, go tlhaola le go phuthela dijalo, ka tsela e e siameng, gore di fitlhe di siame, ebile di itumedisa bareki kwa mmarakeng. Sa ntlha, ke tshwanetse go roba dijalo ka nako e siameng, mo nakong eno, ke dirisa di diriswa tse di siameng tse di sa senyeng dijalo. Fa ke sena go roba, ke tswelela ka go tlhaola dijalo, kana ka go di katosa mo tse di siameng, le tse di sa siamang. Morago ga mono, ke phuthela dijalo tse di tlhophilweng, mo diphuthelwaneng tse di phepa. Ka tsela eno, dijalo tsa me, di tlile go fitlha kwa mmarakeng di le phepa, ebile di itumedisa bareki.

Fa kgaitsadi a nromile kwa mabenkeleng, go ya go reka dijo tsa Mosupologo, ke ne nka ela tlhoko merogo e fresh-e, e nang le botsogo, le boleng bo bo kwa godimo. Ke ne nka tlhopha merogo jaaka spinach-e, jaaka morogo wa thepe le dinawa tse ditala, ka gonne di na le dikotla tse dintsi ebile di bonolo go apaya. Ke ne nka ela tlhoko gore morogo e bonala e santse e sa lwale, ebile e tala ka mmala. Seno se tlile gore thusa go nonotsha mmele, le go fa maatla a go tswelela ka tiro ya beke. Mme ka seno, kgaitsadi o tla itumelela se ke se rekileng, ka gonne ke ne ke tlhopile ka leitlho la ntlha, ebile ke sa tseye fela.

Ka pono ya me, mekgwa e e atlegileng ya go kotula metsi, e ka thusa thata balemi go tlwaela ditlamorago tsa phetogo ya maemo a bosa le go tokafatsa temothuo ya bona. Mekgwa e jaaka, go aga matamo a go tshola metsi, le go dirisa di-tank-ana tse di mo matlong, ga fela le go aga dikalana kgotsa diphologelo tsa go tshwara metsi, di ka thusa go boloka metsi a leng teng fa pula ena. Seno se fa balemi metsi a go ka dirisiwa mo malatsing a komana gape e ba thusa go nosetsa le dijalo, le go boloka dimela gore di seke di a swa.